Ukungena kwe-eSports ezikoleni zamabanga aphakeme kungaba nenzuzo enkulu. Futhi kubalulekile ukuxoxisana kahle nabazali, othisha, kanye nababambi qhaza ukuze kubonakale lezi zinzuzo. Nazi ezinye zezindlela isikole esingakwenza. Ukucacisa izinzuzo zempilo, kwezifundo, ukwenziwa kwezinto zokuphila, izifundo zezemidlalo nezempilo, ukubamba ukuphepha kwemidlalo, ukwenza ukuhlanganiswa komphakathi, ukuveza ubufakazi. Ngalezi zindlela isikole singabeka inzuzo izinzuzo ezibanzi i-eSports, ziqinisekise imiphumela emihle yokubambisana, futhi zithuthukise umphakathi wesikole. Lokhu kuzokwakha uhlelo oluqinile nolusebenzayo lwe-eSports ezikhathini ezizayo.

Ukuba ukuba nomuzwa wokungazethembi lapho uqala ukudlala imidlalo kungaba yinhlekelele, kodwa kunezindlela eziningi ongasiza ukuze uthole ukuzethemba. Njengalokhu, qala kancane, bheka imisebenzi yokufunda, dlala nabanye abafundi, beka izinhloso ezincane, thola uhlelo thola uhlelo oluhleleke kahle. Sebenzisa ukuziphatha okuhle. Yenza ukuphindaphinda. Thola imibono ebushelelezi. Gcina umoya othembisayo, ngamafuphi ukuzethemba kuzothuthukiswa ngokuzama, ukufunda, nokuxhumana nabanye. Gcina ukhumbule ukuthi wonke umuntu uqala kwezinye izindawo futhi ukuthuthukiswa kuzodinga isikhathi. Hamba kancane uzolahla umoya omuhle futhi uqhubeke uthokoze uthokozise.